Temo ya soneblomo e hloka tshimo o e nang le mobu o motle. E kgonang hore o jale ho yona. E hloka metsi, e hloka le letsatsi hore soneblomo eo e kgone ho hola. E hloka le ho hlokomelwa le ho katuwa hore dikgomo, kapa tsona dikgoho di se kena moo, kapa dinokwane di a kena di a utswa.

Dumelang, le kae? Ke Ntate Thabo ya buang. Ho na le polasi eo ke sebetsang ho yona, ke na le ditletlebo ka yona. Polasing enana, lekgowa la monana le hana ha re bana le nako ya phomolo. Le batla re sebetse letshehare kaofela re so je, re so phomole, re so nwe le metsi. Re sebetsa ka tlasa letsatsi le tjhesang, ebile nako e nngwe le a re shapa le ho re shapa. Ra sotleha monana. Re kopa thuso feela hore le mpe le thuse hore le lokise melao ya monana. Re bone hore re ka tswelapele jwang hobane re ae hloka tjhelete ena eo re e sebeletsang monana. Re e hlokela bana ba rona le hore ba phahamise dithuto tsa bona ba ye pele ka tsona.

Dijalo tseo nka di jalang heso ke tamati, ke eiye, moroho, mokopu le yona khabetjhe. Ke tsona tse holang ka pele ebile ha di sokodise ha o di nosetsa. Di thola metsi, di thola pula le letsatsi.

Ee, o ka etsa dintho tse tshasang hlooho, wa etsa meriana ya sefuba. Mme ho etsa le meriana e meng e mengata e fodisang jwalo ka ha o ka etsa le dintho tse tshasang sefahleho le mmele hore mmele o dule o le tjhatsi, o lokile. Sefate sa matekwane se ka etsa dintho tse ngata.

Ke hoba boya ba dinku bo futhumetse haholo. Le teng o kgona ho etsa diaparo tse boima, tse hlokahalang, le jwalo ka ha o kgona ho etsa dimmata, o kgona ho etsa le tsona dikobo ka boya ba nku. Boya ba nku bo etsa dintho tsohle tse leng wa di hloka ho ka di apara, le di ka katiba tsa mariha. Hape bo bonolo, bo a kgona ho hlatsweha, bo a rokeya, bo etsa tsona kaofela tse hlokahalang.

Dipeo tsa hao o tlamehile o di hlokomele, o di nosetse. O shebe hore moo di jetsweng teng moo di thola letsatsi, di thola le metsi. Hape tlamehile o shebe hore ha ona dikgoho, kapo tsona dinonyana tse kenang di ja dipeo tsa hao hore di s'ka senyeha ha di sa ntsaneng di hlaya moo. Tlamehile o di nosetse hararo kafo ha nne ka beke. O ntso entse bokgoni ba hore di thola letsatsi moo o di behileng teng moo.

Ne ke ka kopa thuso ka ho ya moo diofising tseo diphaposing tseo. Ke ba hlalosetse ka dikopo tsa ka hore ke na le eng? Ke hloka tjhelete e kae ya ho reka polasi jwalo ka ha ke na le polasi nyana ya ka e nyane? Empa feela ke hloka ho e eketsa hore ke kgone ho bula kgwebo. Ke kgone ho ba patala ka morao ha dijalo tsa ka e se di hodile di nketsetsa tjhelete.

Manyolo a thusa mobu wa ka, a baballa mobu wa ka, le dijalo tsa ka. A mfa dijalo le dijo tse matlafetseng tse sa kudiseng, mme tse sa tsamayang metjhining hore di matlafale. Mobu wa ka ona e be mobu o motle jwalo ka dijalo tsa ka.

Ditholwana tse yang kantle ke ditholwana tse sa tholahaleng dinaheng tse ka ntle tse leng hore rona re na le tsona naheng ena ya rona. Di fumanwa haholo porofenseng ya Foreisetata, Limpopo le Kwazulu Natal-a moo mobu wa teng o leng bonolo, o matlafetseng.

Ntho e nkwatisang ke hore dinawa tseo di bodile, ha ke a bona le hore di bola neneng. Ke sentse tjhelete ya ka, nkabe ke itjalletse tsa ka mona jareteng ya ka. Ka mobu wa ka nka be di sa bola.

Meroho eo re e rekang dishopong ha e tshwane le meroho eo re e jalang. Ka hobane meroho eo re e rekang dishopong e na le dintho tseo di tshelwang, ebile e etswa ka metjhini hore e hole ka pelenyana. E fapaneng le eo rona re itjallang yona ka lebaka la hore eo rona re e jalang e hodiswa ka metsi le manyolo feela. E, e rekiswang dishopong e, ke yona e kudisang batho.

Dimela tseo ke di tsebang di hola naheng, empa motho a ka dija. Ke dihwete, ke monokotshwai, ke moroho wa thepe, ke mokopu le bete. Ke tsona dimela tseo ke tsebang di hola naheng tseo, le hore motho a ka di ja.

Ho hlokeha lengolo la polasi ya hao, lengolo la tjhelete eo oe batlang, lengolo la pasa, le lengolo la polane ya kgwebo eo o batlang ho e qala hore o kgone ho thola grant-e ya temo.

Ke mokgwa wa ho reka mathombo a dulang a ntsha metsi ka nako hore ka mora hora tse pedi kafa tse tharo, dipompo di ipulele. Metsi a tswe a nwesetse tamati. Ka mora nako eseng kae, a ikwale hape. Ka mora hora tse pedi, kafo tse tharo a ipulele a tswe. Tamati ne nne thole metsi.

Jwalo ka sehwai, diphoofolo tsenana ha ke sa itlhabela tsona ka thipa ya ka. Ke tla bona ho le betere hore ke di ise mane selakgeng, ba di etse ka metjhini ya bona hore di be hantle. Ho hlaba wa ka ho be molaong hobane enana ya sethunya ha se ntho e molaong, e dumeletsehileng setjhabeng. Se tshosa diphoofolo tse ding, mme se tshosa le batho.